Imidlalo yesintu ilolonga isiko lethu ngokuthi sizizwe sisekhaya. Kuye kuthi noma ngabe usemazweni angaphandle, uma ngabe ubona mhlampe komabonakude izinto ezenziwayo ezweni lakho uzizwe usekhaya ungazizwa engathi ulahliwe kwamanye amazwe. Ivuselela umuzwa wokukuzizwa okuthi uyabhilonga kulobo buzwe lobo okubona, uyazigqaja ngesiko lakho, uyaziqhenya ngalo, ufuna ukuthi abanye abantu babone ukuthi nina nenza kanjani ekhaya lapho osokuqhamuka khona.

Yebo, zikhona njengokutshala hlampe, umphakathi ungavula iy'ngadi la kuzotshalwa khona amaveji ahlukahlukene nokuthi mhlampeni bangavula iy'ndawo lapho kuzothungiswa khona izinto ey'hlukene, kungaba imvunulo, kungaba inqephu mhlampe yokumodela. Ziningi izinto abangazenza ukuthi benze imali, izinto abangazinakile emphakathini.

Angikaze ngizame ukuhlanganisa emdlalo wendabuko nobuchwepheshe bamanje, kodwa ngicabanga ukuthi ungakwenza ngokuthi uhlanganise izinto zesintu. Uma kuwukuthi wenza imvunulo, ungenza imvunulo uyihlobise mhlampe ngezinto zamanje, uma kuwukuthi wenza mhlampeni inkamba ungayihlobise ngesakhiwe esihle, isakhiwo samanje.

Kulula kakhulu ukubeka imithetho ey'nganeni ezineminyaka ezingu-six, ubenza ba-understand-e, nokuthi ungabi sewuba-serious-i kakhulu, kukhona konke okwenzayo, ufake imidlalo ezobenza bajabule, bakulangazelele ukuba kulelo qembu lelo. Kungabi sekuwukuthi niyenza umsebenzi kuphela. Bahlale bengajabulile, faka amagemu wokuthi ba-understand-e imidlalo kangcono, nokuthi ubatshele ukuthi ikuphi okufanele bakwenze nokungamele bakwenze ngendlela leyo bona abayi-understand-ayo.

Ngizizwa ngiphatheka kabi, kodwa futhi ngibuye ngizibuyisele ithemba lokuthi yonke into izobuyilunge. Kubanzima kakhulu ukuqala umsebenzi omusha nokuqala abantu abasha. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi uyajwayela, nokuthi nje uyadinga ukuthi ube kwi-environment ejabulisayo ukuze uzokwazi ukuqhubekela phambili nokufeza amaphupho akho. Izinto engiye ngizenze-ke mina, ukuthi ngiyenza ama-survey online ukuze ngizothola enye ingxenye yemali nokuthi udlale amagemu, nje izinto ezikanjalo. Ziyenza ukuthi ungakhohlwa amaphupho akho, wazi ukuthi ufuna ukuya kuphi ngempilo.

Ngokubona kwami kufanele kube phakathi nendawo, akufanele abantu baphoqwe ukuthi baze bayobuka imidlalo ey'koleni noma baye kwezinye iy'kole bayodlala khona, ngoba akuthina sonke esithanda i-sport, sithanda iy'-sport ezahlukene, abanye abasithandi nhlobo njenge i-sport. So, kufanele umuntu azi-decide-ele ukuthi uyathanda na ukujoyina i-sport leso lezo ezemidlalo. Kodwa futhi kungaba yinzuzo enkulu kulaba abasuke beyingxenye yezemidlalo le, ngoba bangathola ama-chances amaningi okuthi bakwazi ukuqhubekela phambili nelukhunja nezemidlalo uma kuwukuthi umuntu uwumpetha lapho. So, umuntu wenza noma ngabe yini ayithandayo.

Mhlampe wayedweba izinto ezi-meaningful-i nemidwebo yakhe, kusho ukuthi nje kwakuwumuntu onethalente. Ngoba phela izinto eziningi zidinga ukuthi ubenethalente ngoba ngaphandle kwethalente awukwazi ukugcina sewenza imali ngomdwebo wakho, nokuthi-ke kufanele ngaphandle kwethalente kuphela ungakwazi nokuthi uyofundela ugcine sewumpetha kulezo zinto lezo, ugcine sewubenemali oyenzayo. Ukuqala izinto eziningi vele ziqala njengezinto nje ozenza for fun and then kuhambe kuhambe kugcine sekuyizinto okwazi ukuziphilisa ngazo.

Izinto ezingajabulisa iy'ngane ukuthi mhlampeni ephakhi, no egcekeni ubeke mhlampe uthenge lama-swimming pool lawa ey'ngane, ubafakele amanzi babhukude khona, nokuthi ubathengele mhlampe iy'bhamu lezi zamanzi badlale ngazo, uma kungabafana, ubathengele ibhola badlale, amantombazane ubathengele izinto zokushibilika bangene emanzini ngazo. Emapaki, mhlampeni ungavula indawo la bazokwazi khona ukuthi bahlale bafunde khona, ubafundele mhlampe iy'ncwadi nje zey'ngane eyijabulisayo.